A ka akanyetsa di , polokego go fitlhelela banka, ditirelo tseo a di tlhokang le gore a banka eo e a tshepega?

Go dirisa mobile money go ntlafaditse mekgwa ya me ya madi ka go dira ditlhatlhobo ka bonako, go boloka madi sentle le go fitlhelela ditirelo le thoto kwa ntle le go ya bankeng. Go ntlafaditse botshelo le seabe sa me mo ikonoming.

Banka e leba bokgoni jwa gago jwa go duela, peeletso le ditlhaloso tsa madi. Morokotso o balwa ka phesente ya madi a adimileng le lobaka le la tefo.

Go goga madi pele ga nako go ama ka go fokotsa dipoelo, go duela eo le go senya morwalo wa polokego mo akhaontong ya nako e telele.

Batho ba beeletsa madi, o oketsa madi a bone go itirela bokamoso jo bo sireletsegileng le go fitlhelela di paakanyo. Fa o beeletsa kwa bankeng o tlhoka ID, akhaonto ya banka le madi a o batlang go a beeletsa.

Go dira kopo, o dirisa App goba website. O tlatsa form-o, o romela ID le ditlhaloso tsa madi. O akanyetsa eng? Bokgoni jwa o duela, hisetori ya kadimo, madi ao a tlhokang. Se se ka dirang gore o amogelwe, madi a a tlwaelegileng, hisetori e ntle ya ka godimo. Mesola ya kadimo e nnye, bonako, bonolo ga e batle histori e telele. Dikotsi, ditšhono tse di ko godimo.

Ditlamorago tsa forex, o ka bona dipoelo tse di kwa godimo gape o ka latlhegelwa madi ka bonako. Mmaraka o a fapa-fapana, o kotsi. Fa o latlhegelwa ke madi ithute mo phosong, o seke wa dira dikgato tsa maikutlo, batla kgakologo mo sa di . Itseele nako pele o dira peeletso gape.

Dinako tsa go leta di dira gore batho ba le ba inšorense ba fa ba sa bone thuso ka bonako mme o tlhopha inšorense go tshwanetse go akanyetsa nako ya go leta, ditshenyegelo le gore e akaretsa eng.

Se segolo ke go tlhoka madi a a lekaneng, a a tshelang go duela kadimo, ka jalo batho ba ba palelwa ke go duela.

Ditlhwatlhwa tsa madi thusa kgwebo ya boditšhabatšhaba ka o madi a a tlhokegang, go oketsa botsogo jwa kgwebo le go tokafatsa kgwebo ya lefatshe ka bophara.

Ba tshwanetse go akanyetsa seelo sa rent-e kgotsa tshenyo ya madi, lobaka la peeletso, tshiamo ya thoto maemo a mmaraka gape le tshwanelo ya go tswa mo dipeeletsong fa go tlhokega.

Dikelo tsa go ananya madi tlisa tshenyo mo boleng jwa madi ao a nang le one. Ka jalo di ka oketsa tshenyegelo mme di fokotsa maatla a go reka.

Ke maswabi ga ke na le inšorense ya tsa phitlho. Fa o batla, ke ka thusa ka o tlhalosa melemo ya yone, tshenyegelo le gore e akaretsa ba lelapa ba ntseng jang.

Fa o ya go adima madi kwa bankeng o tshwanetse go nna le kitso ya account-o ya gago, ID ya semmuso, ditiro tsa go tsa madi tsa morago, dikgetho tsa kalafi kgotsa makwalo a a tlhokegang mo maemong a mangwe le go tlatsa foromo ya kopo ya madi.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go se itshireletse sentle, go tsaya dikarabo ka maikutlo le go se ithute ka go tila diphoso, o tshwanetse go ithuta go nna le thulaganyo le go tsaya tshweetso ka botlhale.